Ngokwezimali, faka ama-toll ebhajethini. Qiniseka ukuthi izindleko zama-toll zibaliwe kusengaba phambili ngokuhleka. Sebenzisa izindlela ezingabizi. Hlola amamephu ukuthola izindlela ezingenawo noma ezinama-toll aphansi isikhathi eside. Cabanga ngamaloli kagesi. Ezinye izindawo zingakhokhisa ama-toll ezimotwana, ezimotweni eziluhlala.

Ukuhlela nokuphathwa, uhulumeni wasekhaya kufanele ahlele futhi aphathe izinsiza zokuhamba zomphakathi kufaka phakathi amabhasi ukuze kuqinisekiswe ukuthi zifinyelela kubo bonke abahlali. Okwesibili, ukubeka imithetho, uhulumeni wasekhaya kufanele abeke imithetho nemibandela yezokuhamba zomphakathi kufaka phakathi amabhasi ukuze kuqinisekiswe ukuphepha nokwethembeka.

Yebo, ngaba nomuzwa ojabulisayo futhi owanelisayo, kungoba ngamasiko wethu, sikholelwa ukuthi uma usiza abantu abadala uzivulela, izinhlanhla okanye futhi uyabusiseka.

Hlanganisa imininingwane, hlanganisa imininingwane yomuthwalo. Njengoba inombolo yomthwalo usuke luhambe, lokuhamba kanye nencazelo yomthwalo. Okwesibili, bika ngokushesha, bika kubasebenzi benkampani yezokuhamba ngomoya noma kubaphathi bomthwalo ngokushesha. Okwesithathu, hlola izinqubomgomo, kwamele uhlole izinqubomgomo zenkampani yezokuhamba ngomoya mayelana nomthwalo olahlekile noma olimele.

Ngokwenza kanjalo ngizozizwa ngijabulile. Injabulo yokwazi ukuthi ngenze inguquko enhle emhlabeni wethu. Okwesibili, ngingazizwa okuhle, ngizizwa sengathi ngenze okuthile okuhle futhi ngisebenze, ngisebenzisa izinsiza ngendlela efanele. Okwesithathu, ukukhathazeka, ngizizwa ngikhathazekile ngokuthi ngabe ngilinde isikhathi eside kakhulu kodwa ngizizwa sengathi kufanelekile.

Ukuhlanganisa amashethi, shuttle angahlanganisa abantu abadala abahlala ezindaweni ezikude noma abangenazo izindlela zokuthutha. Okwesibili, ukuphepha. Ama-shuttle angaqinisekisa ukuphepha kwabantu abadala ngenkathi bayehamba. Okwesithathu, kungaba ukuthuthukisa ukuhamba. Ama-shuttle angathuthukisa ukuhamba kwabantu abadala, okubuvumela ukuba bafinyelele ezindaweni ezidingekayo.

Okokuqala, ukuphepha. Ukuphepha kwempahla kanye nokuvikelwa kwayo ngesikhathi sokuthutha kubalulekile. Okwesibili, ukusebenza kahle kwezindleko. Ukuthutha ngololiwe kungaba indlela yokonga izindleko, ikakhulukazi uma kuziwa ekuthuthweni kwempahla ngobuningi.